Temo ya wyn-i e e itsegeng gape yaka culture ke temo ya merara ya merara ka maikaelelo a go tlhagisa merara. E morago e diriswang go dira wyn-i ke mofuta wa temothuo o o tsepamisweng mo diterebeng go nna le dijalo tse dingwe.

Go tshegetsa le go tokafatsa boitekanelo jwa mmu le go nna teng ga dikotla. Dikgato di le mmalwa tse botlhokwa le dintlha tse di tshwanetseng go akanyetsa di dibotlhokwa. Tseno di akaretswa go sekasekana boitekanelo jwa mmu, go oketsa di go laola dikotla tsa tshwanelo le go fokotsa kgoreletso ya mmu.

Go godisa diganse go bona nama, letlalo le masiba go tlhagisa dikgwetlho tse di kgethegileng fa go bapisiwa le leruo le lengwe bogolo segolo ka ntlha ya ditlhokego tsa tsona tse di rileng le go raarana ga go dira ga tsona.

Maungo ke karolo ya botlhokwa ya dijo tse di itekanetseng. A neela ka dikotla tse di botlhokwa fibre le di-antioxidant tse di thusang mo boitekanelong ka kakaretso le dithibelo ya malwetsi. Di ka tsenngwa mo dijong tse di lekanelang ga go e akaretsa maungo a a farologaneng yaka dijo tse di botlhoswana go di tsenya mo dijong kgotsa go di itumelela ya ka di-dessert.

Batho ba bangwe ba rata tee ya rooibos, ka lebaka la tlhago ya yona e e senang caffeine, dikagare tse ko tlase tsa le porofaele e e kgethegileng ya tatso. Rooibos ke mofuta o mongwe o o siameng go bao ba ba na leng bosisi mo caffeine kgotsa ba itemogela mathata a tshilo ya dijo ka ntlha ya di tse di kwa godimo mo teeng tse dingwe.

Mo mafelong a a tsididi a omileng dijalo di tlhoka tshireletso mo go omeleleng le dithempereitšha tse di ka nnang tsa gatsela. Dimela tse di atlegang mo maemong ano gantsi di na le ditlwaelo mme dingwe di ka tlhoka tshireletso e e e oketsegileng segolobogolo fa di le mo kotsing.

Temothuo e ka tokafatsa tshomarelo ya dijo ka tsela e e sa tlhamalang le go nna le seabe mo intasetering ya letlalo ka mekgwa e e tswelelang le kgato pele mo go direng.

Go rotloetsa bašwa go ithuta temothuo go botlhokwa thata mo go direng gore tshimo e nne e e kgatlhang e e maleba. Se se ka fitlhelelwa ka go tlhagisa mekgwa ya segompieno ya temothuo. Go kopanya temothuo mo dikharikhulamong tsa dikolo le go rotloetsa tirisano mmogo magareng ga dikolo, diyunibesithi le dikgwebo tsa temothuo.

Temothuo ya Aforika Borwa e lebane le dikgwetlho tse di akaretsang phetogo ya tlelaemete, tlhaelo ya mafaratlhatlha le phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya thekenoloji bogolosegolo mo baleming potlana. Thekenoloji ya ka temothuo e e nepagatsang le didiriswa tsa dijithale di ka thusa balemirui go tokafatsa bokgoni go oketsa thobo le go fokotsa ditshenyegelo mme kwa bofelong di oketse dipolelo.

Micro finance e tlamela ka ditirelo tsa botlhokwa tsa matlole le go balemirui ba bannye go akaretsa sekoloto, poloko, inšorense le ditirelo tsa phetiso ya madi. Ditirelo tse di kgontsha balemirui go bueletsa mo go di itseng gwa teng tse di yaka dipeo, menontsha le nosetso ka dijalo di tokafatsa ntshodikuno ya bona le go itsetsepela.

Go simolola polase go tlhoka thulaganyo le tirisano e e kelotlhoko. Thulaganyo e simolola ka go tlhopha dijalo tse di siameng tsa lefelo leo go tlhaloganya tlelaemete ya selegae le maemo a mmu le go tlhama leano la kgwebo.

Go aga matamo a tla dirang yaka polokelo ya metsi fa go ka nna le tlhaelo ya metsi kgotsa go a boloka mo dibankeng tse digolo.

Go kopanya botlhale jwa setso le mekgwa ya temothuo ya segompieno go ka rotloetsa dijo tse di tswelelang le tshomarelo ya mefuta-futa ya ditshedi ka go dirisa kitso ya selegae go tokafatsa mekgwa ya segompieno yaka agroecology di go rotloetsa mefuta-futa le go fokotsa go ikaega di tsengwa teng tsa kwa ntle.

Balemirui le badiri ba dipolase ba ka leka-lekanya bokgoni, ntshodikuno le pabalesego ka go ba ya kwa pele tlhokomelo ya thibelo di porotokolo tse di tlileng tsa pabalesego le setso sa go lemoga pabalesego.

Thekenoloji e na le seabe se se botlhokwa mo go tokafatseng ditiro tsa polase ka paka ya go gola ka go kgontsha temothuo e e nepagetseng. Go tokafatsa kokoanyo ya tshedimosetso le tshekatsheko le go tokafatsa bokgoni ka kakaretso.

Diphologolo di ntshiwa letlalo ka ntlha ya mabaka a a farologaneng, segolobogolo ka ntlha ya matlalo le bo ba tsona. Jo morago ga moo bo dirisa go dira diaparo, dilo tsa letlalo le dilo tse dingwe. Diphologolo tse di tlwaelegileng tse di na leng letlalo di akaretsa dikgomo, dinku, dipudi le diphologolo tse di farologaneng tsa naga yaka di-mink diphokojwe le dikwena.